Ausi, ke o rometse tjhelete ka e-wallet. E-wallet e sebetsa, ka tsela e tjena, o tla kena molaetsa, o nang le dinomoro, tse leshome, mme o tla lokela ho ya bankeng, e haufi ya FNB, moo teng o tla kgona, hontsha tjhelete eo ko romelletseng yona. O sebedisa dinomoro, tseo ko, tse leshome, tse keneng mohaleng wa hao, le nomoro ya lekunutu, eo ke tlo o romella yona ka thoko.

Keya le dumedisa, ba insurance, koloi ya ka, e shwele leshala, nakong eo, ke ne se ke sa e sebeditse, ka kgolwa dikgwedi, tse pedi hoisa ho tse tharo, ke sa e sebedise. Ke ne ke kopa ho botsa hore, ebe le ka nthusa naah, ka leshala le o la koloi ya ka leshweleng.

Keya o dumedisa moreki, ke utlwa ditletlebo tsa hao, hore hona le tjhelete e nyamela, nako le nako account-eng. Ke ne ke batla hore, o ele hloko hore, ha o sebedisa karete ya hao, hona le ditjeho, tse lefellwang ke wena. nako enngwe le enngwe, ha o sebedisa karete ya hao, hona le ditjeho, tse patalwang ke wena.

Nkgono, ho bobebe haholo, ebile ho ya kgoneha ho reka moya, ka App ya hao ya banka, o kena Appong ya hao ya banka, ebe o kena moo ho ngotseng buy, ha o qeta ho kena moo, o fihle o kgethe airtime, moya o o hlokwang ke wena.

Ke dumedisa, ditsebi tsa bankeng, ne ke kopa ho botsa hore, ho lokileng ke hofe, pakeng tsa hore ka ntlo ka banka, kapa ho kadima tjhelete, ke ikahele ntlo yaka. Ho molemo ke hofe, Kakopo, kekopa tlhakisetso.

Insurance ya bophelo, e patala ka maemo a lefu, ha ho hlahile lefu, insurance ya bophelo ya patala. Mme ba etsa diphuputso, hore ekaba lefu la hlahile jwang. Ba latele le metjha e nepahetseng. Insurance ya bophelo e loketse motho e mong le e mong.

Ausi waka, kopo ya hao, e neng o entse ya hoba le credit card, haya atleha, lebaka la ho sa atlehe ha kopo, ke credit score, credit score hwa etsahala hore ebe fatshe, kapa e be hodimo. Credit score ha ele fatshe, ke moo kopo ya hao e keke ya kgona ho ananela teng, credit score ha e hodimo, kopo ya hao, e ka ananela. Credit score ke eng naa, credit score, ke bokgoni ba hao, ba hore ha o entse sekoloto, o se patale ka nako.

Mokgwa wa ho ntsha tjhelete, ya grant-e o saye bankeng, kapa ATM ke wa ho ya mabenkeleng, mme teng mabenkeleng a teng kwano, Afrika Borwa. A thusang batho ka hoba neha ditjhelete, tsa bona tsa ka grant.

Moreki, o kekebe wa kgona, ho fumantshwa karete ya ho reka ka sekoloto, hobane lebitso la hao, le lebe haholo. O lokela ho hlakola lebitso la hao, mme ha o qeta ho hlakola lebitso la hao. O patetse dikoloto tsohle tsa hao, o tla boela ho fumantshwa karete ena.

Motswalle wa ka, ebe o tseba hore ha o ke wa tsetela ntlong, mohlomong kapa flateng, ebe jwale o hirisa ka kgwedi, o fumantshwa tjhelete, mafelong a kgwedi. Ebe wa lemoha hore o ka etsa tjhelete, e ngata jwang, Ka nako e telele.

Mme waka, ho bohlokwa, hore o ele hloko, hore ha wa lokela ho fa mang kapa mang, pin ya hao ya karete ya banka, kapa ya phone, ho bohlokwa haholo, hore pin ya hao, o seke wa arolelana, le motho mang kapa mang. Hobane ka nnete, naha e jele, boya, le boshodu bo iphile matla.